Sena se bolela hore mme a ka leka ka hohle hohle ho bona bana ba hae ba le hantle, mme a ka leka ka hohle ho bona bokamoso ba bona bo le hantle.

Maikutlo a ka ke hore hangata batho ha ba be le bokgoni ba ho rola lesele le le letsho, ke ka hoo hangata malapa a mang a ileng a nka qeto ya ho kgaola lesela leo hore le senke la hlotse le aparwa ha o hlahile lefu.

Ke ntatemoholo, jwalo ka ha e le yena a tseba moetlo wa ha habo, o tseba sa moetlo wa ha bona.

Dumela ntate moruti Ke ne ke letsa tjena ke kopa ho botsa hore ha ke tlisa ngwana dikolobetsong, ke tshwanela ke tle ka eng tsatsing leo? Le hore re tlamehile ho fihla ka nako mang, le letsatsi la dikolobetsong? Le hore ngwana o tla apere eng letsatsing leo?

Ke tlo ba hlalosetsa hore o qala o hlatswa kapa hona ho gabela moroho jwang. Ke tlo ba ruta hore ba phehe moroho wa cabbage le tse ding, ba tlo sebedisa moroho wa le cabbage.

Re ka etsa hore re sebedise disebediswa tse lokileng mme di le maemong a hantle. Phoso e qadile ha di sebediswa di rekiswa ka theko e hodimo.

Ke bona ho fetohile ntho tse ngata, jwalo ka lenyalo. Kgale kgale motho ha ne a nyalwa, o na ntshetswa mahadi empa ha jwale ho se ho nyalwa feela. Motho a sa ntshetswa mahadi a tsebiswa badimong ba lelapeng leo.

Ho na le dikolo tsa lebollo hore batho ba be le tsebo ka setso. Ee dikolo tsena di molaong hobane hangata ho na le komiti eo e ikarabellang dikolong tsena.

Hore ngwana a sireletsehe nthong tse ngata kapo yona meyeng e mebe.

Baetapele ba lebollo ha ba ye sekolong ho ithuta ka lebollo, empa ba ka di-clinic-ing kapa meahong ya bophelo bo botle. Ho yo fumantshwa kwetliso hore na ba sebedise dintho tsa bona jwang le hore ba sebedise dintho tse hlwekileng, mme ha ba fumane certificatebha ba qetile sena.

Ha ke hloka thuso ke ka etsa tjena, ke ka mo letsetsa mohaleng kapa hona ho tswa ka gate ho potoloha ho ya ka ha hae ho ya batla thuso.

Re rera ngwana lebitso kapa motho, hore ho be le tsela eo re mmitsang ka yona.

Ee sena se lokile. Ha ke bone phoso ka seno hobane ha motho a bina a be a tantsha ke ho bontsha hore o be a natefelwa.

Tjhehe, lebitso La ka ha le sethatong sa lebitso la mme wa ka, hobane ha mabitso a rona a fapane hohle, ha a tshwane.

Ho na le lenyalo le kileng ka ya ho lona, ho na ho le monate dijo di le monate, mme ho kgabisitswe hantle ho shebeha ho kgahlisa. Re ile ra ja monate ra tantsha monate ho fitlhella le fella.